Go sekasekiwa book-u ya boitshupo, lengwalo la go bontsha gore motho o tsena sekolo, lengwalo le le tswang ko bank-eng go bontsha gore motho o na le tšhelete e tsenang kapo ga a na yone.

Gore motho a tseye tshweetso ya gore a dirise karata efeng, ke bona gore motho o tshwanetse a iputsise gore ke eng seo a batlang go se etsa ka tšhelete. E ka ba gore motho o batla go reka koloi, e ka ba gore motho o batla go reka ntlo, kgotsa o batla go reka dilo tsa ka mo ntlong, kgotsa tsona diaparo. Ge motho a batla go reka diaparo a ka berekisa karata ya sekoloto sa diaparo, ke ra yona karata ya ko mabenkeleng a diaparo gore a kgone go reka diaparo. Kgotsa a ke berekisa karata ya bank-a ya sekoloto go reka ntlo.

Histori ya go adima madi e botlhokwa thata ka gonne ba tlhoka go tseba gore o motho wa go patela sekoloto ka tsela e e nepagetseng. Kgotsa o motho o sa pateleng, ga e le gore o motho o sa pateleng dikoloto tsa gago ka tsela e e nepagetseng, ga ba kgone gore ba go fe karata ya sekoloto. Jaanong ke eletsa batho gore go botoka gore ge motho a tsere karata ya sekoloto, a netefatse go patela madi ka nako gore sekoloto sa gage se kgone go fela ka nako e nepagetseng.

Diphoso tsa go tshwana le go ba le histori e sa emang pila ya go patela dikoloto. Mme go tlhomisa kopo ya gore e tsamaye sentle tshwanetse o netefatse gore ga o na dikoloto tse o sa di pateleng. Ga o na madi a o a kolotang go di-bank-a gore kopo ya gago e kgone go tsamaya sentle.

Go botlhokwa thata go itse melao le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele o dira kopo. Ka gonne ka nako tse dingwe o tla kry-a le gore ga o tlo kgona go fitlhelela melao, e ba e beileng gore o patele karata ya sekoloto.

Ee ke akanya gore go nna le kitso ka tsa madi, le go ithuta go ka thusa batho tota gore ba dire ditshwetso tse di siameng fa ba batla karata ya sekoloto. Ka gonne ba tla be ba itse gore ba tshwanetse gore ba tseye ditshwetso tse di yang, gore ba tlo kgona go fitlhelela go ba le karata ya sekoloto.

Ge o tsaya sekoloto sa bank-a o tshwanetse go ba motho o nang le mmereko. O tshwanetse o be motho o berekileng nako e telele mo o berekang ko teng. Gore ba kgone go netefatsa gore o tlo kgona go patela sekoloto sa gago.

Overdraft facility e thusa tota ge o ka felelwa ke tšhelete ka mogare ga bank-a ya gago. O kgona go tseya overdraft o berekise yona, ge tšhelete ya gago ya mogolo e fitlha o kgona go patela ka yone.

Go na le madi a o a patelwang a o ba o bitsang gore ke di-interest. Jaanong e dira gore madi a o a patelang ebe a o a fetang a o a adimileng mo account-ong. Mme ke nagana gore go dula o seka wa berekisa overdraft gantsi ke yona e tla dirang gore o seka patela thata.